Ama-ambulensi weSewula Afrikha akakulungeli ukukhamba eendleleni ezinganasikontiri lokha nakarhabele lapho kunobujamo oburhabako khona.

I-TB iyalapheka ingasabuya. Iye ngiyavumelana nalokho ngombana emtholampilo kunomtjhoga abanikela umuntu osele ophethe yi-TB. Imitjhoga leyo imsiza bona ikhandele i-TB ngokuthi irhagale. Ngakho-ke umuntu loyo nakasela imitjhoga leyo ngendlela bamlayele ngayo uyarhona ukuyilapha ingasabuya nokubuya.

Umphakathi ungafundiswa njani ukuze unganini abantu abagula ngokomkhumbulo?

Abantu abasemazingeni amanengi wokutshwayeleka nge-TB babantu laba esele babhema kungakhathaliseki ukuthi bakhulu namkha basakhula na. Badala namkha sele babatjha na kodwana inengi lakhona babantu abatjha ngombana abantu abatjha ngibo esele bathanda izinto lezi zokubhema basese batjha njalo.

Ihlangano eyengamele zepilo ephasini ziyenza khulu imizamo yokuthi iinhlahla zesintu zithathelwe ehloko. Ngakho-ke ziyayenza imizamo.

Abantu bangaziphephisa ekutholeni i-HIV and AIDS ngokuthi babalekele ukuthinta igazi lomuntu bangakafaki amadlhavu wokuziphephisa. Bangabalekela ekutholeni i-HI-V and AIDS ngokuthi baziphephise ngokuthi nasele baya emabhayini bafake ijazi, okuyi-condom begodu ezinye izinto ebangazenza kukuthi, nangabe mhlambe eendleleni ezithileko kuyenzeka ukuthi bakghone ukuziphatha bangabalekela ukwenza izenzo zomseme, okukulalana.

Inghana sihlahla esitjaliwa phasi, inghana kanengi nasisaphile kuhle namkha nasele sisakarisa kuhle siba nombala ohlaza. Inghana leli kanengi balisebenzisela ukuselwa khulukhulu lokha umuntu nakaphethwe mgomani. Abanye abantu bafutha ngalo ngebanga lokuthi bakholelwa ukuthi liyababa. Iye khona liqiniso, liyababa inghana aliseleki kodwana ekulapheni sikhamba phambili. Bayatjho ukuthi asikho isihlahla esimnandi nenghana naso ngesinye sesihlahla esipholisako kodwana esingasimnandi, esitjalwako siveze iingondwana.

Njengombana kulindwe besizo elirhabako, umuntu osengozini yeenkhukhula angasizeka asizwa mphakathi. Ngokuthi nangabe usebujameni obukghonakalako ukuthi singakghona ukumphosela irobho ayibambe, singakwazi ukumenzela namkha ukumsiza ngaleyondlela. Simkhuthaze nangamezwi wokuthi ehlise amaphaphu angathukwa khulu ngombana ukuthukwa khulu nakho kuyabulala. Singamtjela nokuthi angalokothi abe nelukuluku lokuthi akhwele emthini ngombana umuthi loyo kungenzeka ukuthi ukhambe neenkhukhula, ngileyo indlela esingasiza ngayo.

Umuntu ohlala emaplasini into yokuthoma angayenza nakafuna isizo elirhabako khulukhulu lokha nakabhodwe ziinkhukhula ebusuku. Kufanele abethe umkhozi ngombana umkhozi loyo, ungamsiza bonyana akghone ukuthola isizo kilaba abaseduze naye njengombana izindlu zakhona zakhele kude nyana zingakatjhidelani ngaleyondlela. Ukurhuwelela kwakhe kungamsiza bonyana athole isizo lokha nakabhodwe ziinkhukhula ebusuku namkha into enye angayenza nangabe ilizwi lakhe alifikeleli ngaleyondlela angabetha ifengwana namkha ipempe okusibiza somphakathi, ngaleyondlela angathola isizo.

Iinthuthi ezifana njengama-ambulensi, ziqakatheke khulu ebantwini abagulako ngombana zibenza bonyana bafumane isizo lokurhaba. Ngezinye iinkhathi sithola imindeni lapho banganazo khona iinkoloyi namkha banganazo iinthuthi abangazisebenzisa bona bathutha abantu abagulako. Kuba nama-ambulensi namkha iinthuthi lezi zasimahla zisiza abantu abagulako bona bafumane isizo abalitlhogako ngokurhabileko begodu i-ambulensi nayikhambako endleleni nakunobujamo oburhabako ayikhambi njengalokha ezinye iinkoloyi ekumele zilandele amatshwayo ngakhona izinto njalonjalo. Zinamarobodo ngebanga lobujamo oburhabako kuba lula ukudlula ngebanga lokuthi basuke baphethe ipilo yomuntu ngemva.

Eendaweni zemadrobheni abawatlhogi ama-ambulensi kangako kodwana bangasebenzisa zabo iinkoloyi nakunobujamo oburhabako ngombana laba abasemadrobheni baseduze neembedlela. Kungaba lula kibo ukusebenzisa iinkoloyi zabo nakunobujamo oburhabako, kunokuthi balinde ama-ambulensi azobanikela isizo elirhabako.

Hlathulula bona yini imbada.

Endabeni efana njengalena yesintu, efaka hlangana ukuphahla nokwenza imisebenzi yabezimu. Ngokuya kwami amazizo akusi zizinto engizikholelwako. Okutjho ukuthi kwamina angiphahli begodu angenzi imisebenzi yabezimu ngebanga lokuthi angikholelwa ukuthi abezimu bangakghona ukusisiza kunanyana yini eyenzeka ngaphasi komthunzi welanga. Ngombana basuke imicabango yabo, ukukhunjulwa kwabo, ithando labo sele litjhabalele kodwana ebantwini abazenzako, abakholelwa kizo angibabandlululi namkha ngibakhulume kumbi, ngibaqalele phasi. Kunalokho ngiyabahlonipha ngebanga lokuthi nami ngifuna ukuhlonitjhwa ukuthi nanyana ngingazenzi izinto lezi kodwana ngihlonitjhwe. Endabeni yokuphahla ngibona ngathi iye, khona bayatjho ukuthi kutholakale kunjalo kodwana umsuka wakhona abawazi, so angikholelwa ezintweni ezinjalo mina

Kwenzeka into embi khulu lokha umuntu nakaphethwe yi-TB kodwana angathathi imitjhoga yakhona. Igcina sele ithuwelele lokho kugula ngombana kugcina sele sekumbangela intumbantonga. Okubulwele okungagcina sele kumbulala nakangathathi imitjhoga ye-TB ugcina sele azibangelela ukugula okufana njengentumbantonga

Ngokwazi kwami impepho isebenza khulukhulu emsebenzini wamadlozi namkha wabezimu. Basuke bakholelwa ukuthi ukukhanyisa kwabo impepho kubenzela namkha kwenza kube lula ngabo ukuthi bathintane namadlozi namkha nabezimu. Kanengi bayisebenzisela emnyanyeni emayelana nesiko, okusikhethu njengombana basuke bafuna ukuzithintanisa nabezimu, so impepho basuke bayisebenzisela ukwenza lokho.

Amagadango angathathwa mumuntu oqeda ukuthola bona utshwayeleke nge-HIV kukuthi, kufanele asele imitjhoga. Ayilandelele ngendlela itloleke ngayo bonyana kumele ayisele njani. Okhunye angakwenza kukuthi nangabe yintombi namkha isokana esele isemathandweni nomunye umuntu kufanele ivikele umuntu athandana naye ngokuthi nasele baya emabhayini bazivikele basebenzise ijasi, okuyi-condom. Ukwenzela bonyana nalona onganayo angatshwayeleki ngobulwelobu umlingani lo esele anabo begodu kufanele azivikele ngokuthi ahlale aphapheme bonyana indlela angayo angekhe ithinte abanye abantu na.

Awa, umuntu nasele akuthengisele isingasihlahla sokwehlisa umzimba. Awa, akunakuthi ungambika emapholiseni ngombana yirhwebo lakhe lokuziphilisa elikhona emthethweni.

Hlathulula bona iyini i-HIV.

Abantu abasebenza ngabantu abalupheleko bangababandula ngeendlela ezihlukahlukeneko ukuze benze umsebenzabo ngendlela efaneleko. Bangenza amatlasi lapho bazobabandula khona ukubangenisela ilwazi bonyana abantu abalupheleko kufanele babaphathe ngayiphi indlela. Ukuze abantu abalupheleko namkha abantu, abantu abasebenza ngabantu abalupheleko bawuthabele umsebenzi lo, kutlhogeka abantu abazobakhuthaza bonyana bangabapheleli abantu abalupheleko ihliziyo ngombana ngezinye iinkhathi abantu abalupheleko baqedana ihliziyo. Kukulapho babanekani babona ngathi bangakghona ukuzenzela izinto kodwana eqinisweni angekhe bakghone ukuzenzela izinto. Ngakho-ke ukuba namatlasi lapho babandula abantu laba abasebenza ngabantu abalupheleko kungaba lisizo kibo bonyana bangabapheleli ihliziyo.

Amaphayiphi wokucima umlilo kufanele abe khona emzini namkha abe khona umuzi nomuzi, ingasi emakhiweni wamakhamphani waborhulumende kwaphela ngombana umlilo uvela kunanyana ngiyiphi indawo kungakhathaliseki ukuthi kungemzini namkha kusemakhamphanini. Ngakho-ke amaphayiphu lawo wokucima umlilo nakakhona ngemzini kuzokuba lula ngabo bonyana bacime umlilo begodu kuzokondleka neenthuthi ezisebenza ngobujamo oburhabileko beencimamlilo.

Hlathulula bona yini umkhumulamraba. Umkhumulamraba sihlahla sesintu esisisebenzisako ekusizeni thina ngezinto zesintu. sisigaye sibe matlharana amancani weengojwana sisisebenzisela nasisiselako abanye bafutha ngaso.